Bothata jwa bagodi go sa nwe ditlhare ka tshwanelo bo ka rarabololwa ka go ba ruta ka botlhokwa jwa go latela melao ya ditlhare, go kopa ba tlhokomele go ba gakolola ka nako, go dirisa alarm-o kgotsa lenaneo la go gakolola ka founu, go dirisa di galase tsa ditlhare tse di nang le ditshupo tse di pepeneneng. Ditlamorago, go boela morago ka botsogo, go oketsega ga malwetse, phelelo e e kotsi kgotsa loso.

Go dira gore batho ba tshoganyetso ba tsiboge ka bonako fa go na le molelo, o ka dira gore o fane ka nomoro ya ntlo ga mmogo le nomoro ya lefelo le o nnang mo go lona, gore ba kgone go tla ka tsibogo ebile ba kgone go go thusa ka nako, morago ke gone fa ba ka kgonang go botsa ka maina le tse dingwe.

Maano a a atlegileng a go fepa bana ke go fepa ka lebese la mme kgotsa lebese le le tshwanetseng mo dikgweding tsa ntlha tse thataro. Go tsenya dijo tse di nang le dikotla tse di farologaneng, mananeo a dijo tsa sekolo, thuto ya batsadi ka phepo e e siameng.

Ee, ka nako e nngwe ke kile ka bona thuso ya tshoganyetso e abelwa ba ba amilweng ke kotsi. Le fa nka bo ke sa amiwa ka tlhamalalo, go bona batho ba bangwe ba utlwile botlhoko le go bona kutlwelobotlhoko ya setšhaba go dira gore ke ikutlwe ke na le maikarabelo a go thusa.

Rotloetsa go se ya ngaka ya nnete kgotsa mo sa kalafi kgotsa sa kalafi, go mo tlhalosetsa kotsi ya go amogela tshedimosetso e e sa netefalwang, go batla thuso ya ngaka kgotsa modiredi wa botsogo go mofa tlhaloso e e feleletseng, go mo ema nokeng go tsaya kgato e e siameng.

Ke diokobatsi tsa ARV, di thusa ka go fokotsa HIV mo mmeleng, go nonotsha tsamaiso ya mmele, go thibela phetso ya mogare kgotsa motho mongwe. O di nwa letsatsi lengwe le lengwe ka nako e nngwe.

COVID-19 e tshwaetsana ka go hema moya o o nang le di go tshwara dilo tse di nang le mogare, tshedisano e e gaufi le motho yo o nang le bolwetse, o ka itshireletsa ka go apesa sefatlhego, go tlhapa diatla gantsi, tshireletso e boleele jwa go ya go nngwe go ya go pedi meter fa o le mo bathong.

Ee, ditlhare tsa Setswana ka nako ya Corona di ne di thusa ka go nne mogare wa Corona o ne o ama flu, ka jalo re ne re tshwanetse ke go dirisa melemo ya Setswana. Melemo e e leng lengana, e ne ya nthusa, ke ne ka e leka mme ya nthusa thata-thata ya fedisa go elela ga mamina.

HIV ke virus-e e e nepagalang ka madi, pelegi kgotsa thobalano. E gatelela mmele wa motho mo go lwantsheng malwetse. Le fa go ntse jalo kalafi ya HIV e fiwang ke puso jaaka ARV e thusa batho ba ba nang le HIV go tshela botshelo jwa boleele jo bo itekanetseng. Ke kgotsofetse ka ditirelo tsa puso ka gonne di thusa go fokotsa phetisetso ya HIV, di thusa ba ba nang le yona go tshela sentle gape di kry-ega mahala mo dipetleleng tsa setšhaba. Seno se bontsha tlhokomelo ya puso mo botsogong jwa rona.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi go ka thusa ka go netefatsa gore batho ba bona kalafi ka nako, ba latela ditaelo tsa ngaka mme ba kgona go laola malwetse a a sa foleng jaaka sukiri le kgatelelo ya madi. Seo se fokotsa diphologolo, ditlhare tse di oketsegileng le go nna kotsi ya go swa. Gape se boloka madi a puso mo tlhokomelong ya botsogo.

Batho ba lebelela banna jaaka ba tiileng, ba sa tshwaneng go lela kgotsa go bontsha botlhoko. Seo se dira gore banna ba boife go bona thuso ka gonne ba tshaba go bonwa ba le bokoa. Ka jalo ba ka seye ngakeng ka nako, ba latlhegelwa ke monyetla wa go laola malwetse a a sa foleng mme botsogo jwa bone bo ka senyega le go feta.

Tirisanommogo e ka ama balwetse ka go mo mmeleng le mo maikutlong. Balwetse ba ba nang le malwetse a a sa foleng ba ka ikutlwa ba lapile ba tlhobogile kgotsa ba sa kgone go latela kalafi sentle. Seno se ka dira botsogo jwa bone bo se tokafala mme ba seke ba batla thuso e nngwe ka ntlha ya go tlhoka maatla kgotsa tshepo.

Ee, ke kile ka bona motho yo a nang le bogole a sa tshwarwa sentle. Seo se ile santlhabisa pelo sa dira gore ke ikutlwe ke le botlhoko le go galefela ka gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go tshwarwa ka seriti le go fiwa tlotlo, go sa kgathalesege seemo sa gagwe.

Seno se ka bankangwa ka ditsela tse di latelang ka go oketsa badiri ba botsogo, ka go abelana ka ditsela, go rotloetsa borafe le ba kalafi, go kgothatsa baithuti ba bongaka. Seno se tokafatsa phitlhelelo ya ditirelo le go fokotsa morwalo mo tleliniking e le nngwe fela.

Dikolo di ka ruta bana ka dijo tse di nang le dikotla go ba thuse go tsoga go tsaya di tse di maleba ka dijo. Diporojeke tsa bosetšhaba tse di fang bana dijo, tse di nang le dikotla di tokafatsa boitekanelo, di fokotsa bolwetse mme di ba fa maatla a go tsepama mo dithutong. Seno se oketsa katlego ya bona mo sekolong.

Bolwetse jwa sukiri bo ka lemogiwa ka matshwao a jaaka lenyora le le feteletseng, go gantsi, go ikutlwa o lapile le go fola diphatlha ka bonya. Ka pono ya me, bo ka okafadiwa ka go ja dijo tse di nang le dikotla tse dintsi tse di siameng, go itshidila mmele ka metlha le go ya tlhatlhobong ya madi ka metlha. Gape go latela ditaelo tsa ngaka le go nwa ditlhare ka nako go botlhokwa.